Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri thekinoḽodzhi ine ya katela luambo lwapo lune nda lu shumisa. Zwi thusa uri ndi kone u shumisa zwavhuḓi ndi tshi phesesa zwine nda khou ita, ndi kone u dovha ndi ḓivhe. Dzi application na dzi website kha zwi vhe nga luambo lwanga lwa ḓamuni, lwapo, lune muthu muṅwe na muṅwe ane a dzula hanefho kha honovho vhupo a kone u lu ḓivha a dovha a lupfhesesa. Zwi ita uri mashumisele a dzi application, na dzi website, na thekinoḽodzhi yeneyo ine ya khou shumisiwa i vhe ya vhuḓi vhathuni, na u funziwa vha ya kona u funziwa nga dzinyambo dzavho vha kono u ḓivha kana u kona u pfhesesa zwine zwa khou itea ngauri ahu nga ḓovha na vhukonḓi zwi tshiya kha luambo ngauri luambo lukene lu khou shumisiwa.

U dovholola ha mimuvi lunzhi lunzhi, zwi a netisa ende zwi a vhilaedzisa nga maanḓa, athi zwi takale na luthihi u ṱalela tshithu tshithihi lunzhi lunzhi. Ndi zwa ndeme arali wo badela tshumelo ya channel, u tshi vhona movie muṅwe u tshi fhela hu ḓe hu dzhene miṅwe muswa, zwi kone u ita uri u kone u vhona zwiṅwe zwa zwithu zwine a u zwi ḓivhi, ngauri u dovholola ha tshithu tshine wa tshi ḓivha a zwi takadzi na luthihi, zwi ya netisa.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vharengi vha pfumbudziwe, kha vha fhiwe mafhungo kana information yo fhelelaho kha pulane ya dzi platform kana dzi digital dzine vha khou dzi shumisa, ngauri huṅwe u wana u tshi khou badela tshelede nnzhi ngeno digital kana platform i ne vha khou i shumisa i, i sa lingani tshelede ine wa khou badela. Ndi zwa ndeme nga mannḓa u pfhumbudza vhathu kana u vha vhudza ngoho musi vha sathu shumisa dzi platform kana dzi digital dzine vha ḓi ṋangela vhone vhaṋe, kha vha vhudziwe ngoho vhasa thu saina dzi khonṱhiraka.

Mafhungo ndi funa u a vhala kha internet ngauri ano maḓuvha zwileludzi zwa vhudavhidzani yo no vha yone internet. Zwi ita uri ndi vhe na tshifhinga tshinzhi kana ndi si kono u sa vhona mafhungo ngauri internet ndi dzula ndi nayo tshanḓani tshanga tshifhinga tshoṱhe. A zwi nḽeli tshifhinga kana u ṱoḓa uri ndi thome ndi ye ndi renge gurannḓa kana ndi vulele radio ngauri internet ndi dzula ndi nayo kha lutingo khwalwa lune nda lu shumisa,

TV ya sathalaithi ine nṋe nda i shumisa, a i ambi nga luambo lwo eḓanaho ngauri vha shumisesa luambo luthihi tshifhinga tshoṱhe, ngeno luambo lwa vhupo vhune nṋe nda dzula hone, kana luambo lu ne nda lu shumisa, a vha a vha lu shumisi vha shumisa luambo luthihi tshifhinga tshoṱhe, lune zwi a nkonḓela upfha maṅwe a maipfi kana maṅwe a maitele a zwithu. Ndo vha ndi tshi nga takalela luambo lwanga na lwone lu eḓane na dziṅwe dzinyambo.

Ndi zwone, vhunzhi ha dzi Wi-Fi dza tshitshavha dzina mikano ya data, mikano heyi ine vha vha nayo, i ya dina ngauri na u ita uri zwithu zwa nga zwi songo tshimbila, i nkwama nga nḓila i si ya vhuḓi. U balelwa u vhala dzi email, u balelwa u apuḽaya mishumo, u balelwa u kona u nga founela vhathu kana vha maḽedzani vha hayani nga kha dziṅwe dza dzi platform dza digital dzine dza shumisiwa, ngauri mikano ya dzi data zwiṅwe i bva nga tshifhinga, zwa u fha mithethe miṱuku, huṅwe zwa tou vhudzwa upfhi nga tshifhinga tshigede data kana Wi-Fidzi ḓo tsima.

Ndi muhumbulo wavhuḓi wa u ṋetshedza dzi Wi-Fi mahala dzi phakhani, na dzibisini, kana vhukati ha ḓorobo ngauri, zwi kone u thusa uri vhathu nga tshe tsho tshifhinga vha kone u ḓivha uri u gai, ngauri u nga vha sendela milaedza kana location ya hune wa vha hone, na uri shango ḽa ano maḓuvha, ḽo no vha ḽa digital, hu shuma tshiṅwe na tshiṅwe tshi itiwa kha internet, dzi application, na kha dzi digital platform. U ita Wi-Fi ya mahala dziphakhani zwi khou thusa vhathu uri vha kone u amba na mashaka na dzi khonani nga nḓila yo leluwaho, hu sina u thoma kana u fhedza tshifhinga.

Ee, ndo no vhuya nda fhindula kha khunguwedzo ye nda i pfha kha radiyo, ngauri zwe zwa vha zwi khou kunguwedziwa nga tshenetsho tshifhinga, tsho vha tshi tshiṱhogwa kana tshi tshithu tshi ne nda khou tshi ṱoḓa nga kha vhutshilo hanga, ndi zwone zwe nda ri ndi tshi pfha khunguwedzo iyo, nda namba nda fhindula nga khayo ngauri, zwo ita uri ndi ḓivhe na uri ndi dovhe ndi humbule uri tshithu tshe tsha vha tshi khou kunguwedziwa, ndo vha ndi khou tshi ṱoḓa tshi tshishumiswa tsha vhuṱhongwa nga tshenetsho tshifhinga.

Ee, khunguwedzo ndi dza ndeme nga maanḓa dzine dza itiwa nga kha dzi radio vhuponi hashu, ngauri dzi shumisa luambo lwashu, na vhathu vhane vha khou thetshelesa kana vhathetshelesi vha vhuponi hapo, vha ya kona u ḓivha na u pfhesesa zwa khwine uri vha ite mini, kana vha ya gai u renga zwe zwo zwine vha khou nyanga u zwi renga. Khunguwedzo ya vha ya ndeme, nda dovha nda pfha yo khethea ndi ya musi university vhupo ya hune nda dzula hone i tshi khou kunguwedza ngaha pfunzo kana nga ha dzi course dzine vha dzi ofara tshikoloni tshenetsho kha university heneyo. Ndo thetshelesa khunguwedzo iyo, nda vha na dzangalelo ḽa u ita zwa tshikolo, na u bveledza muḽoro wanga wa u funzea.

U wana mivhigo ya mutsho zwi thusa nga maanḓa kha zwiṱitshi zwa radio zwa zwitshavha, ngauri u a kona u ḓivha uri u songo ya gai kana u ye gai, kana u ambare mini, kana u ite mini, kana u songo ita mini. Ndi humbula nga ḓuvha ḽa graduation yanga, zwo nthusa nga maanḓa uri ndi ḓo ḓivha uri mutsho u ḓo vha wo ima nga nḓilaḓe nga ḓuvha lenelo ḽa graduation, zwonthusa uri ndi tshi ita dzi pulane dzanga, na u ḓivha uri nga ḽeḽo ḓuvha ndi fanela u bva hani, nga tshifhinga ḓe, nda ita mini, lune na mutsho wa hone, kha maambarele ndo vha ndi tshi ḓivha uri ndi ḓo bva ndo ambarisa hani. Zwi a thusa nga maanḓa tshitshavhani zwa mutsho wapo une ra u wana nga kha tshumelo ya zwiṱitshi zwa radio zwa zwitshavha.

Zwi nga thusa nga maanḓa ngauri u guda online kana kha dzi founu a zwi fhedzi tshifhinga zwavhuḓi wo dzula nga maitele a u ono wana dzi online learning zwine muthu ene muṋe u guda tshipfha uri u khou nyanga u guda, zwine zwa khombo zwinga thusa thusa zwi si na ndavha uri muthu a age ifhio mara vhaaluwa anevha vhane ori a vhatuvha vhathu vha dza thekinoḽodzhi vha fanela u thoma u gudiswa upfhi zwishumisa hani na u vha kone u pfhumbudzea zwavhuḓi, zwone zwa nga itiwa zwi nga thusa muthu muṅwe na muṅwe.

Zwiṅwe na zwiṅwe zwi tshi itiwa ndi zwa phurofiti zwi amba zwori vha ṋetshedzi vhavha vha khou nyanga u wana tshelede nga tshifhinga i kho ṱavhanya, a si zwavhuḓi ngauri data kharali muthu a tshi kho thusa muthu a songo mu kalela tshifhinga uri zwi ḓo fhela hani nga tshifhinga ndi ngauri data dzi khou shuma fhethu hoṱhe, internet i kho ṱoḓa nga muthu muṅwe na muṅwe uri internet i no to vha neee zwavhuḓi ndi tshithu tshine ri nga si tshile ri si natsho ngauri shango ḽa zwino ḽo tshintsha so zwine zwa khou amba uri vha vha kho ṱoḓa tshelede a si zwavhuḓi zwine vha khou itisa zwone.

U ṱalela mitambo kha puḽatifomo dza matangwa zwo fhambanana na u ṱalela kha TV yo ḓoweleaho ngauri ya matangwa uvha a khoto badela ende yo ḓowela hu ḓo vha u kho vhona zwithu zwa tsini hanefha South Afrika fhedzi, mara avha akho to badi kha matangwa zwa mitambo ḓo vhona zwa shango ḽoṱhe nga vhuphara zwi si na ndavha uri ndi Asia kana ndi America kana ndi Europa kana ndi kana ndi gai u kona uvhona zwa mashango oṱhe.

Nga maanḓa ndo no guda zwithu zwinzhi nga maanḓa kha mashango manzhi ni kho ṱalela dzimbekenyamushumo fana shango na United Kingdom na Australian ndo no guda nga maanḓa uri vha tshilisa hani, dzi weather dza hone, dzi kilima hanengei, zwiḽiwa vhala zwifhio mitambo ine vha funesa yone.

Hai, nṋe ndi funesa nga maanḓa online learning ngauri i wa kona u pfhesesa ende u khou guda zwa vhukuma ngauri iwe muṋe u vha a kho to ḓi gudisa nga uri kiḽasini u nga pfha u tshi khou borea kana u sokou pfha u khou thoma u teledza mara iwe muṋe u tshi khou guda nga internet u ḓo fokhasa ende u ḓo vha u kho zwiita uri u khou nyaga mini ngori u kho zwiḓivha zwori hukho itea mini, mara kiḽasi hu na dzi distraction nnzhi ngauri uvha u kho soko thoma u pfha u khou borea kana munwe are ukho ita zwinwe dzi phosho mara u woṱhe wa kona u ḓivha zwori u kho gudela mini na hone wavho hu tshi fanela uri u fokhasa kha zwine wa kho ṱoḓa u ita zwone, so u guda nga vho muṋe ndi zwavhuḓi nga maanḓa.

Ee, matangwa a thusa nga maanḓa kha vhatambi mara hu tovhori nazwo zwi nyanga tshikili u nga si tori vhabveledzi vhapo ngauri muthu muṅwe na muṅwe ane avha na tshikili zwi a kona u mu thusa a zwithu vha uri zwi thusa vhakene zwi thusa muthu ane avha na tshikili, mara zwone zwi a thusa u bveledza vhatambi na na na na vhabveledzi hanevha arali vho ya tshikoloni kana vha na nḓivho yazwo ngauri unga sokou tou uri muthu a soko mu dzhia ngori ndi ndi ndi mubveledzi vhupo asina a si na tshikili.

Mimuvi ya Afurika Tshipembe i ngo eḓana nga uri kha dzi puḽatifomo dzine ra dzi shumisa ngauri ho dominator mimuvi ya Europa na Amerikha na Asia zwine zwa khou amba uri ri kha ḓi shotha kha u bveledza kana u produce mimuvi ri kha ḓi shotha nga maanḓa.

Ee, u to amba ngoho ndi bivhili, bivhili fhedzi dzine nda kho i ḓivha nga tshiṅwe tshifhinga na u shumisa luambo lwanga, na dzi website a si nnzhii dzine dza shumisa tshivenḓa so zwi khou konḓa nga maanḓa hezwo zwithu. Hu shuma english kha nzhi na dzinwe dza dzinyambo dzine vha translator khadzo for tshivenḓa zwi kha ḓi konḓa.

Ee, zwiṅwe zwi a u kanganyisa wa fhedza wo sa pfhesesi ngori maitele ayo wa wana uri kha mvelele yau hao kana zwi itiwi ro no ḓi ṱangana nazwo kha mimuvi miṅwe hu khou itiwa zwithu zwine vha pfhesesesa uri a zwi bvisa zwezwo fisa vhathu hu vha ho lovha kha dziṅwe dzi tshaka kana kha tshivenḓa a zwivha zwo mangala u sa pfhesesi uri hu khou itea.

Ee, ndo no shanduka munetshedzi wa dzi founu nga ṅwambo wa uri data yanu i dzulela u fhela nga u ṱavhanya, nda ndi kho shumisa vodacom mara zwa zwino ndi kho ḓi shumisela MTN, MTN i na dzi i na dzi puḽani dza khwiṋe nayo i kho ḓi ḓura data dzi kho ḓura ende data ngo zwa vhukuma dzi khou to ḓura ḓura ḓura ende data zwa zwino a dzi tsha tou zwi muthu kha tou ḓi wanela tshithu tsho ri u ṱangana ha Wi-Fi nga data dzi ḓura ha data ndi vho to ḓi shumese ra ḓo ita dzi Wi-Fi ndo tou badela nga ṅwedzi.

Ee, ndo no vhuya nda dzi shumisa nga vhuṱali ndi zwavhuḓi nga maanḓa dzone dzi a thusa ngori ndi kho vhona mimuvi hangei kha dzi netflix kha dzi sony max na kha dzi godzhara dzedzi zwi a thusa ndi zwavhuḓi nga maanḓa, tshenzhemo yovha i ya vhuḓi a i khathikhathi arali na internet yau i strong zwivha zwi zwavhuḓi.

Ee, nda ndi tshi ita nga maanḓa ndi tshi renga data nnzhi nga ḓuvha ndi tshi ngari nga nḓila dzo no fhirisa hundred rand, nda zwi vhona zwori ndi kho luza ndi hezwo nda mbo ḓi shavhela kha puḽane ya dzi fiber na dzi Wi-Fi ine uri ndi tou badela nga ṅwedzi ndo shumisa data dzo imaho ngauri so ndi unlimited. Data dzi a ḓura ndi nga dza dovha nda zwi ita zwo to renga data dza seperate ngauri hei zwi a luzisa nga maanḓa.

Ha ndi tevhela yoṱhe mitambo ndi tevhela yoṱhe ya ya ya ya vhupo na dovha ni tevhela na ya dzitshaka, a hu topfhi mini ndi ngani ndi nga tori u arali u tshi funa mitambo nyaga uḓi vha tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha kho itea nga kha mitambo hu si toupfhi mikene ngauri mutambo muṅwe na muṅwe kha iwe hu vho mutambo wa vhuḓi zwine zwa amba uri u tevhela mutambo muṅwe na muṅwe.

Ahuna muthu ane anga funa mimuvi ya kale u ya nga ha nṋe ndi vhona mimuvi miswa fhedzi ngauri wa kale ndi vha ndi khou ḓivha no takadza ndi nga u dovholola luthihi fhedzi mara ndi nga si u dovholole lwono fhira luthihi, mimuvi miswa ndi yone ino ntakadza ngauri u vha kho guda zwinwe zwithu zwiswa kana u kho vhona zwiṅwe zwi a wo sa zwiḓivhi, mara arali ukho dovholola tshithu tsha kale zwi a.